Ka Sontaha ke tlo pheha dijo tse monate tse ngata tseo re tlwaetseng ho di bitsa Sunday plate kapa several colors. Ke tlo etsa betroot, ke tlo etsa mokopu, di tapole, moroho o motala, rice le nama ya kgoho.

Naha ya Afrika Borwa ke naha ya rona kaofela ha o tshwane le Lesotho moo hothweng ke naha ya Moshweshwe. Mona ho tlaetswe ka hore ke naha ya Mandela. Empa bo nneteng ba taba, ke hona ke naha ya rona kaofela. Hoba re dula mona kaofela re na le di tokelo kaofela.

Nka eletsa batho ba bolawang ke tlala hore ba be le dirapa tsa bona moo ba itjalleng meroho ya bona. Ba be le di kgwebo tseo ba ka di qalang tse nyenyane hore ba kgone ho iphedisa.

Ha hona ngwana e ke tlo mo kgethang hore ebe yena ya salang le polasi. Ha ba le bane jwalo e mong le mong o tlamehetse hobane le karolo ya e phetwang hore polasi e nne e tswele pele e seke ya shwa. Ho kgetha ngwana a le mong ha se hantle. Hobaneng ba bang ba tla be ba bona e le kgethollo mme le yena a kgethuweng a ka tloha sekeng a tshwarwa hantle, ebile a shwa. Jwale kaofela ha bona ha ba na le karolo, polasi e tla tswela pele hantle ho sena di kgang le di kgathatso.

Dimmutlanyana tsa hao o tlametse o di fumanele moo o tla di ahela teng. Mo di moo o tla dula o di kwalletswe moo di tla dula di futhumetsa. Moo o tla di bona ka nako eo ohle, hore di ntse di etsang ka moo, dia bapala di a ja kapa di robetse. Empa o tlametse o di fumane le moo o tlo di kwallang, le hore di tlo futhumala.

Dipeo ke di ntho tse nyenyane hangata tse ommeng re di fumana ho di tholwana. Ka hare nthwele e re bitsang petepete e sebediswa as peo, ho ho ntho tse kang bo mokopu. Ka hare ka mane di ntho tse tshweunyana tseo ke peo. Poone jwalo ka ha e le jwalo, le yona ke peo. Ha o ka e behella ka thoko ya oma, o ka tla kgutla hape wa e jala nakong e tlang. Ke yona ng peo. E be ha re lo jala re di tsetela ka hare ho mobu, re di tjhekela mekoti, ra ebe ra di kwahela. Re dula re di nosetsa kgafetsa hore tle di hlahelle ka hodima mobu.

Mohlanne ke qala ho bona ya hamuwa kgomo ke le ka bona, e leng ntho e thata haholo. Ke ipotsa le hore na kgomo eo ya batho ho e utlwe bohloko na ke ipotsa hore e ka serae kapa le hona ho ho thula motho a hamang. Empa ke ile ka bona motho a hamang a etsa mosebetsi o lokileng haholo o makgethe haholo. Hobane kgomo ya teng e ne e sa tseysinyehe le ho tsitsinyeha.

Ke tlo mo botsa na hobaneng a sebetsa a sena di pampiri ha tshabe hore o tla etsa kotsi. Wo mohlomong a ka bolayang le batho ka baka la bohlaswa bona ba ntseng a bo etsa. Ha tshwanela ho kganna a sena di pampiri mme ke tlo mo leleka mosebetsing. Ke tlo batla motho e mong ya tla nsebeletsang ya nang le mangolo a phethahetseng.

Ha ke utlwa batho ba bua, ba re e mong wa basebetsi o ne ntse a tsuba. Ya ba o lahlela stompie sa sikarete moo ho nang le di tlhatlhana tse ommeng teng. Ke moo mollo o ileng wa qala yaba ba hloleha ho thiba.

App e ka etsuwang bakeng sa ho lema ke haeba e le app e tlabe hlahisa di ntlha kaofela. Hore na season efe ho ka jalwa di ntho di feng di tlameha ho jalwa ka nako e feng, le hore di tlameha ho nka nako e kae.

Eya AI ya hlokeha temong, mme e ka sebediswa ka hore e fane ka tlhalosetso e phethahetseng hore na di ntho di ka jalwa ka nako e feng. Mohlala hore poone e jalwa ka di kgwedi di feng, mabele ka nako e feng meroho e itseng ka nako e feng, ka ho fapana ha yona. Mokopu o jwalo nako e feng e hlahise di nako.

Jeme e ka sebediswa ho tlotsa borotho kapa ho sebediswa e le dip for ha o ja di snack tse ding tse itseng. Yaba o ntso qopetsa ka moo.

Dikgomo hangata di tlametse di dule di isiwa dipping moo di lo hlatsuwa teng. Hape di tlametse di dule di fuwa di ente tsa teng, ho ya ka hore ke nako e feng ya selemo. Di fuwe dijo tse nepahetseng nako yohle, haholoholo le metsi.

Di greenhouse ke moo ho jalwang di tholwana kapa meroho tse seng nako ya teng. Mohlala ha ebe poone e lengwa ka January greenhouse-ong ho tla lenngwa poone ka October. Hore e nne e hole e hole e hole e re ka nako ya teng e be le hona ho kwaollwang moo. Di dula di kwalletswe ka moo ka hara nthwe e ka reng tente kapa plastic. Ke yona e bitswang greenhouse. Ebe ka nako ya teng di ya ntshuwe hee e be ra di rekisetswa.

Ka ho batla mokotla le ho beha ebe o tshela majwe ka moo ebe o lo beha moo mobu o welang teng hangata e bitswa soil erosion. E be o beha ho hore mobu o seke wa fumana sebaka sa ho tsamaya le metsi ka taba ya hore mekotla eno o tlabe o tobetse majwe o e behile mono. E tla be e thibela mobu ho tsamaya.

Batho ba ka ipolokela tjhelete ka ho ba na le dirapana tsa bona hobane tjhelete e ba e sebedisang ho reka meroho ba ka e sebedisetsa mabaka a mang. Jwalo ka ho patala metsi le ho reka motlakase. Hobaneng ba tlabe ba sa hloke ho reka meroho e tla be le teng dirapeng tsa bona. Mme ka hoo, ba tlabe ba bolokile tjhelete e ngata haholo. Hona le hore ba nne ba reke di ntho tse ba tla itjallang tsona mahabona.

Ha ke soka ke e ja ebile ha ke soka ke utlwela ka yona. Le hore e tholahala kae, ha ke soka ke utlwa ha kena lesedi hohang.

Ho na le tjhefu e rekiswang ka di packet-e nyana, e leng hore ke tjhefu o tla tlang o kopantsha le metsi. Ebe o fafatsa moo dijalong tsa hao. Hore ho sekaba le dikokonyana le tsona diboko, ba jang dijalo.

Letlalo la diphoofolo le ka etsa dintho tse kareng mekotla ya ho tshela di mmate tsa ho ala fatshe. Ke tsona ntho tse ka etswang ka letlalo la diphoofolo.

Ke tseba mokopu, mabele le poone. Hobaneng e le tsona tse fumanehang ka bo habobebe. Poone o ka e ja e le jwalo kapa wa e sila ho etsa phofo e ka jowa letsatsi le letsatsi. Ka ha ha di tholahale ha bobebe ke tsona tse ne di sebediswa ke batsuwe.

Ke tlo tlameha ho dula fatshe le bona re dumellane ka hore ke ba ekelletswa mokgolo wa bona jwang. Kapa ba tla kgotsofatswa ke ha ho etsahetse eng. Ba batla ho ekelletswa mokgolo ba batla ho fokoletswa di hora tsa ho sebetsa. Kapa re tlamehile re dule fatshe re dumellane hore na seo ba se hlokang haholo holo ke eng. Hore ba tlohelle ho strike.

Ke tseba moroho wa cabbage e leng ona o phehuwang, o bo kenywa ka hara makotikoti. Mme ha re lo reka shopong, ho so thwe ke cabbage rolls ha re lo reka ke ona e ke o tsebang.

Hore polasi e tsamaye hantle, e etse tjhelete ka tsela e nepahetseng. Ke tlameha ke le rapolasi, ke kgethe sebaka seo polasi ya ka e bo dulang teng. Ke batle di phoofolo kapa meroho e ke tla ruang ke e hlokomele. Hore batho ba kgutle ba tlo tla ba reka ho nna. Dintho tse tla tswela setjhaba molemo.

Bothata ba batjha ba rona ke hore ba batla mesebetsi ya diofising, ha ba batle mesebetsi ya ho iketsetsa ka matsoho a bona. Ba fumana ekare ke bona ba sotlehileng mofuta batho kaofela ha ba itshebeletsa ka matsoho a bona, ba batla fela ho hirwa ke batho ba bang ba sebeletse makgowa a bona.

Rona ha re pheha moroho ha re o tshele metsi, re a ho hadika mme ha re o butswitse haholo. Re ka tsela eo re natefelwang ka teng. Re ka o ja le ka mehla le mehla ka mokgwa o leng monate ka teng.

Tjhe ha hona motho ya nthusang ka ho sheba tsa boemo ba lehodimo ke dula ke kena marang rang. E le hore ke shebe hantle hore na ho ya le beke boemo ba lehodimo bo tlo tsamaya jwang. Mme ke lokise hantle e sa le ka nako e bang ke bone hore dipula di tlo ba matla ka teng. Ke hlenne, ke iketsetse diforo tsa hore metsi a tle a phalle a sa fihling dijalong tsa ka.

Ee, ho jwalo bo mme ba na le menyetla le bona ya hore e tla ba bo mmapolasi jwalo ka bo ntate feela. Moo mosebetsi o hlokang matla a bo ntate teng ke moo bo mme ba ka hlahang, ba ikhirela bo ntate ho ba etsetsa seo. Empa hae le ho hlokomela dijalo, ho nosetsa le ho kotula ke mosebetsi o bomme ba ka ba etsang hantle haholo.

Ee, dihwai di ka hlahisa dijalo tsena ka palo e ngata hobane ke dijalo tse dulang di hlokeya selemo ho pota. Ha re di hloke ka nako e itseng feela empa re dula re di hloka ka nako yohle. Mme ha dihwai tsa rona di ka etsa sena ka palo e ngata, ba kaba ba thusitse haholo. Mme le bona ba ka iphumanela tjhelete selemo ho pota jwalo ka ha le rona tlabe ra fumana di matlafatsi tsena selemo kaofela.

Dumelang lefapheng la kopo ya puseletso ya lefatshe. Ke founa tjena ka hoba ke na le bothata ha e sa le lelapa la heso le kebya kopo. Empa ha re soka re fumana karabo. Ke ne ke kopa ho botsa hore se re le ho kae ka taba ya kopo eo ya rona. Ke tla leboha karabo ya lona haholo.

Ke utlwisisa bothata ba hao haholo mme ha o ka ya lefapheng la tsa temo, ke teng moo ba tla o fang moriana o tlatla o sebedise for ho tokisetsa dijalo tsa hao. E bang e le mosebetsi o thata for wena o kekeng wa kgona ho iketsetsa ona ba lefapha ba tla o fa motho a tlatla ao etsa mosebetsi ona ka nepo. Mme wena o tla mo lefa ho latela ka tumellano ya lona mme o keke wa hlola o ba le bothata ba seboko sena hohang ka nako e telele.